Ke ne ka iponela kgotsa mogare o go tshwana le flu. Ditlhako mo ditokololong, ditlhako mo , phokolo ya mmele kgotsa kutlobotlhoko, dipapatso tse di nnye mo letlalong, tlhogo e botlhoko, mo molemong. Mme boemo jwa HIV jo bo senang matshwao, fa HIV e sa alafiwe e ka nna mo mmeleng dingwaga di le mmalwa o sa bone sepe se se kalo mo mmeleng. Le fa go ntse jalo, mogare o ntse o tsenya tsamaiso ya bo tshireletso jwa mmele wa gago.

Batho ba ba nang le bogole ke karolo ya batho ba ba nang le ditlhokego tse di kgethegileng mo setšhabeng. Le fa go ntse jalo, ba sa ntse ba itemogela dikgwetlho tse di farologaneng tse di amang botshelo jwa bone jaaka go tlhokega ga ditirelo tse di maleba ditleliniki kgotsa dipetlele di le kgakala kgotsa di sena didiriso tse di amogelang batho ba ba nang le bogole. Go palelwa ke go bona ditshebeletso tsa tlhokomelo ya botsogo, tsa loago le tsa boithuti tse di lebaneng le ditlhopho tsa bone, go kgaoganngwa mo ditirong tsa setšhaba, dipapadi, diriswa, dipalangwa le mekgwa ya boithabiso go sa newe kgotsa sebaka sa go bua kgotsa e ba tseya mo ditlhophong le diphetong tsa setšhaba.

Ee, go na le ditlamorago tse batho ba itemogelang morago ga go fiwa vaccine mme dilo tseno di tlwaelegile. Ga se ka dinako tsotlhe di leng kotsi, bontsi jwa tsone ke diphetogo tse dinnye tse di tshwanang le karabo ya mmele o itshireletsa. Ditlamorago tse di tlwaelegileng, go ruruga kgotsa botlhoko mo lefelong le ente e tsentsweng, letsapa, phatlha, kutlobotlhoko, bogale mo mesifa kgotsa marapo, go tlhatsa kgotsa go sa ikutlwe sentle mme ditlamorago tse di ka dula malatsi a le go ya go le lengwe go ya gola mararo mme ke sesupo sa gore mmele o simolotse go aga tshireletso. Ditlamorago tse di sa tlwaelegang tsone e ka nna allergic reaction-e e e botlhoko fela e e tlwaelega go se kae, e ka dira ka bonako morago ga vaccine mme tse ka mo go nang le baoki le didiriswa tse di ka fa vaccine e fiwa.

Go bontsha tlotlo mo nakong ya khutsafalo, go nna mo gae morago ga go swelwa ke molekane go bontsha tlotlo, kutlobotlhoko le seriti sa lenyalo. Go ralala mme kgotsa go bona mo mafelong a boithabiso go ka bonwa jaaka go sa ikamanye le botlhoko kgotsa go sa tlotlo yo o tlhokafetseng. Setso sa borafe kgotsa lelapa, mo ditso dingwe go nale tlwaelo ya go dula mo gae ka nako e e rileng go tshwara mourning period e e bontshang go amogela loso le go ka botlalo. Setso se se ka kaya gore go ralala metse ke go tsenelela lefatshe la kwa ntle pele o fola mo pelong boikarabelo jwa go tlhokomela ditlhopho le malapa. Fa molekane a tlhokafetse motho o le lebeletse ke go nna gaufi le bana lelapa le diphutela a re tlhakane pele mo losong go ralala metse mo nakong eno go ka tlhalosiwa jaaka go tshabe boikarabelo.

Bašwa ba le bantsi ba seka go bua ka dithibelapelegi ka ntlha ya letsholo kgotsa letshogo segolo jang fa ba santse ba le mo malapeng a ikanyang mo tumelong kgotsa mo melawana ya setso. Go nna le pelo ya letshogo kgotsa ditlhong go ka nna le letshogo la go tsewa jaaka batho tsa maikutlo a maswe kgotsa ba tsena mo mekgweng e e sa siamang mme seno se ba thibela go batla kitso kgotsa go dithibelapelegi. Go se nne le ditirelo tse di amogelang bašwa, dipetlele kgotsa ditleliniki tse dingwe ga di ba tikologo e e bulelang bašwa kgotsa badiri ba bongaka ga ba ba tshware sentle. Tshedimosetso e e sa siamang ba bangwe ba itshetlheletsa mo metsweding e sena e e sa nepang jaaka ditsala kgotsa media ba felelwa ke kitso e e feletseng ka ditlhotlheletso le mokgwa wa go dirisa dithibapelegi.

Go oketsega ga kotsi ya go swa kgotsa go lwala thata. Batho ba ba phelang ka HIV ba ikaegile ka di-ARV go laola mogare le go tshegetsa tsamaiso ya bone ya boitshireletso. Fa ba sa bone di-ARV mogare o, o ka thapa mmele go felela ka malwetse a botlhoko kgotsa go swa. Batho ba le bantsi ba ntse ba tsere di-ARV ka metlha ba tshepa gore ba tla di bona ka nako. Go palelwa ke go romela di-ARV go ka dira gore ba tswe mo kalafing, ba simolola go lwala gape ka ntlha ya drug resistance. Batho ba bantsi ba ba phelang ka HIV ba tshela sentle ka ntlha ya tshegetso e ka tswang mo ditliliniking. Fa di-ARV di ka fokotsega ba ka ikutlwa ba tlogetswe, ba sena tshepo kgotsa ba ineela mo seemong sa bone.

Dipilisi di ka fokotsa matshwao a kgatelelo mme di sa alafe mabaka a a fitlhegileng jaaka go gatelelwa, mathata a lelapa, tiriso ya diokobatsi kgotsa go tlhokomelwa ga maikutlo. Seno se ka dira gore motho a seka a fola ka botlalo ka gore ntlha e e bakang bolwetse e sa rarabololwa. Le fa anti depressants di sa tlwaelega go dira botagwa, motho a ka nna le maikutlo a gore o ka se kgone go tshela sentle le tsone. Seno se ka fokotsa boitshepo le bokgoni jwa go iphepafatsa ka mokgwa wa maikutlo kgotsa botshelo. Anti diperesente di ka tlisa ditlamorago tse di latelang go tlhobaela kgotsa go sa kgone go robala le seroma kgotsa go ikutlwa o sa itekanela, phokotsego ya tlhaga ya go ja kgotsa kgatlhego mo botsalanong, go ikutlwa o paletswe kgotsa o fokola, go oketsega kgotsa go fokotsega ga mmele.

Ee, ke kakanyo e e siameng thata gore puso le lefapha la boitekanelo di tsenye tirisong thulaganyong ya lelapa e e lebileng baithuti ba ba santse ba le kwa sekolong, segolo jang mo mafelong a a kwa magaeng. Thulaganyo eno e ka thusa go fokotsa boimana jo bo sa batlegeng bolwetse jo jwa thobalano le dikgwetlho tsa bophelo tse di ka timetseng bokamoso jwa baithuti, go ka sireletsega botsogo le thuto ya baithuti. Boimana jo bo sa batlegeng gantsi go dira gore ngwana wa sekolo a tlogele dithoto a seka a kgonang go ipuse ka botshelo, go tlhalosiwa ka dithibapelegi go ba thusa go tsaya ditshwetso tse di itekanetseng mo botshelong jwa batho ba lwala. Fa baithuti ba rutiwa ka thibelo ya boimana le bolwetsi ba nna le tshedimosetso e e nepagetseng mme ga ba letlelwe ke ditsala kgotsa maikutlo a kgatelelo. Thuto ya family planning e ruta baithuti go tsaya maikarabelo mo ditshwetsong tsa bone, go ithuta le go ikanyega.

Go tokafatsa tlhaloganyo le maikutlo. Fa motho a sedila mmele, mmele o golola hormone ya le endorphins tse di thusang go fokotsa kgatelelo ya monagano go thusa motho go ikutlwa botoka, go ikutlwa a amogelesegile le go itseba botoka. Seno se botlhokwa mo bathong ba ba nang le bogole ka gonne ba ka itemogela boitumelo jo bo kwa tlase, go nyatsa botshelo kgotsa go ikarabela ka boemedi jwa bone. Go tokafatsa bophelo jwa mmele, sedilo ya mmele e thusa go tokafatsa pelo, marapo le mesifa, go oketsa maatla le go thusa go lwantsha malwetse a a ka tlhomolang motho yo o nang le bogole. Mo bathong ba ba nang le bogole, go nna le mmele o o itekanetseng go ka ba thusa go ikemela botoka, go tshela ka ba ikemiseditse kgotsa go fokotsa botlhoko jwa mmele.